Go tshameka metshameko ya ileketeroniki e e gaisanang e ka nna motshameko le go itlosa bodutu. Ke motshameko ka gonne batshameki ba gaisana, ba latela melao le go ikatisa jaaka mo metshamekong ya setso. Ke tiro ya go itlosa bodutu ka gonne batho le bone ba tshamekela go ijesa monate le go ijesa monate ka nako ya bone ya boikhutso.

Ee, go nna teng ga metshameko mo difounong go fokoditse go tshameka metshameko ka namana. Batho ba le bantsi segolobogolo bašwa ba fetsa nako e ntsi ba tshamekela mo difounung tsa bone go na le go tshamekela kwa ntle kgotsa le ditsala tsa bone ba lebane difatlhego, metshameko ya founu e bonolo ebile e na e le teng ka metlha, ka jalo, gantsi batho ba e tlhopha go na le metshameko e e tlwaelegileng e tlhokang gore ba kopane le ba bangwe ka namana.

Motshameko o o siameng go simolola ka o ne ke Clash Royale. Ke motshameko wa la kgaisano o nang le dintwa tse dikhutshwane kgatlhanong le batshameki ba go bonolo go ithuta, go monate ebile e go thusa go ikatisa bokgoni kwa ntle ga go tlhoka dinako tse di telele tsa go tshameka.

Didirisiwa tsa ileketeroniki tsa metshameko di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone, batho ba ka tshameka nako e nngwe le e nngwe le gongwe le gongwe le go gaisana mo inthaneteng le ba bangwe mo lefatsheng lotlhe. Didirisiwa tse di jaaka difounu le di-console-u le tsone di dira gore metshameko e nne bonako, e dirisane sentle ebile e nne le di-traffic-ke tse di botoka.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya ileketeroniki kgotsa ya di-smartphone ke gore ya ntumedisa, ke itumelela kgwetlho ya go gaisana le ba bangwe le go tokafatsa bokgoni jwa me. Gape ke rata gore ke kgona go tshameka nako e nngwe le e nngwe le gongwe le gongwe mme metshameko e nngwe e dira gore ke kgone go gologana le go tshameka le ditsala mme seo se dira gore ke itumele thata.

Go tshameka metshameko wa mo inthaneteng o tlhoka sediriswa se se tshwanang le founu kgotsa khomputara, kgolagano e e tlhomamang ya inthanete mme ka dinako tse dingwe o tlhoka akhaonto ya motshameko kgotsa peeletso. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng e akaretsa Fortnite, League ya di-K nine, kitso ya tiro, cell phone-u, Clash Royale le cell phone-u ya FIFA. Metshameko eo e go letla go gaisana le le go tshameka le ba bangwe mo lefatsheng lotlhe.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka metlha go ka tokafatsa bokgoni jo bo jaaka go rarabolola mathata le go dira mmogo ka setlhopa mme go tshameka thata go ka dira gore motho a se ka a robala sentle, a matlho le go nna le nako e ntsi ya go dira dilo tse dingwe motshameko o ke o ntsha gwa mo inthaneteng ke Clash Royale ka gonne o monate o gaisana ebile go bonolo go tshameka mo dithulaganyong tse dikhutshwane.